Isalukazi sami siyithanda kakhulu umculo we-jazz. Kusukela kudala sisakhula besiwudlala kakhulu lo mculo, yingakho ngisho sisathola imisebenzi kwaba yinto yokuqala ukuba simuthengele umsakazo ukuze ekwazi ukulalela lo mculo wakhe. Uma eselalela lo mculo wakhe konke suke sekuphelele, uyabona nje ngokuncuma ukuthi ujabule. Kade efakaza ngakho lokho esho ukuthi uyajabula ngokumthengela umsakazo wami, futhi kumenza usuku lwakhe lube yimpumelelo futhi kube ngokujabulile.

Into eyenza izingoma sizikhumbule ukudlula ezinye esike sazizwa ngaphambili, izigameko ezenzeka ngaleso sikhathi sidlala lezo ngoma. Ngenze nje isibonelo, uma udlala ingoma ujabule ngenxa yesimo esuke senzeka ngaleso sikhathi, ngelinye ilanga mhla idlala leyo ngoma kuyobuya leyo micabango mayelana naleyo ngoma, futhi uma ingoma idlale maqondana nesigameko esibi, mhla kwenzeka leso sigameko futhi uyoyikhumbula leyo ngoma noma mhla kudlala leyo ngoma uyokhumbula leso sigameko. Yikho ezinye izingoma zihamba phambili kunezinye.

Indlela yokuhlukanisa imiculo noma izinhlobo zomuculo. Ubuka indlela izingoma ezishesha ngayo, uphinde ubuke indlela okuculwa ngayo engomeni. Ezinye izingoma ziyashesha kanti ezinye ziyanensa. Kuthi ezinye izinhlobo zokucula ey'ngomeni ziyashesha kanti futhi ezinye ziyanensa. Kuphinde kube nohlobo lomculo abacula khona sakukhuluma, olunye becule sakuhaya inkondlo. Zihlukaniseka, kanjalo-ke izinhlobo zomuculo.

Amathrendi anomthelela kakhulu esikhathini samanje, kakhulukazi uma unedivayisi ehlakaniphile, ngoba ila khona esiqeda khona umzwangedwa ngokubuka la mathrendi. Kube ukuthi ngisho kukhona ithrendi ekhona, ubona izwe lonke liyenza leyo threndi, noma umdanso noma inkulumo thizeni. Kuphinde kuthi imishini ehlakaniphile isize kakhulu kwezokuthutha ngoba njengamanje usuyakwazi ukukhuluma nemoto ube uphakathi uyitshene ukuthi ayivale amawindi, uyitshene ukuthi uyisheshe, noma ihambe kancane. Okwenza kuphuthume nezokuthutha, isize kakhulu.

Into engasiza ukuthi ingoma yekhava ihluke kule kweyokuqala futhi ibe yimpumelelo. Ukushintsha kancane ibika noma izinsimbi zengoma yale yokuqala. Uphinde ucule ngendlela ehlukile kunalo mculi wale yokuqala, uphinde wengeze namagama akho.

Imithetho engingayidala ukuthi uma ungumgqugquzeli wezokuxhumana ungayigxeki enye izinkampani uma ugqugquzela le osuke uyiyona. Ngiphinde futhi ngidale imithetho yokuthi ungasebenzisi izinto ezizocekela umphakathi phansi, noma igama labanye phansi. Uma ugqugquzela akumele wenze izinto ezizokwenza umphakathi ubuke into embi kuwe njengomgqugquzeli.

Ngingaklama idivayisi ehlakaniphile eqondene nokuphepha komphakathi. Le divayisi ingaba kuwo wonke amalungu omphakathi ukuba uma kufika isela kumuzi owodwa, usebenzise le divayisi ukuxhumana nawo wonke umuntu ohlala endaweni. Le divayisi ingasebenza kanje, uma uyithinta inkinobho izokhala kuwo wonke umuntu osemphakathini, futhi iveze ukuthi ikhala kumuphi umuzi, mase uthola usizo kanjalo.